Inaka sikhumba esimbathwa bobaba abathetheko, basembatha emahlombe kwanga bayasikanapela kancazana ngaphambili, silengelele njengengubo yabomma kodwana sivunulo yabobaba abathetheko.

Iphotho yivunulo embathwa bomma abendileko. Imbathwa ngaphambili, iba yivunulo yangaphambili embathwa bomma abendileko.

Iphephethu yivunulo embathwa bentazana abadlulisileko, abayimbatha ngaphambili, ngaphambili emntwini, abentazana

Ibhetjha yivunulo embathwa besana abangakaweli, yivunulo embathwa ngemva emahlelweni, imbathwa besana.

Isithimba sihluka kabili. Kunesithimba esimbathwa bomma, kunesithimba esimbathwa bentazana abadlulisileko, abomma abendileko kodwana isithimba yivunulo embathwa oliNdebele, uyivunula ngemva.

Itjorholo yivunulo embathwa bomma. Kanengi-ke umma nakayokwenda, uvunuliswa itjorholo nesithimba, kuthiwa ziinthimba zakosobantu.

Iporiyana sikhumba nanyana yivunulo embathwa ngubaba, ubaba othetheko bewangenisa noyise. Uyivunula ngaphambili esifubeni, la ngentanyeni ilengelele esifubeni, ngiyo-ke iporiyana.

Amapatlagwana manyathelo enziwe ngesikhumba, kanengi amapatlagwana enziwe ngesikhumba nanyana ilingaphasi lawo, litatyere lekoloyi, ngiwo-ke amapatlagwana.

Umtjhotjho uthwalwa bobaba ehloko. Yokuthwala ehloko wakhe wenziwe ngesikhumba, kanengi umtjhotjho umbathwa bobaba lokha bawisele ingoma.

Ibhengela mhlobiso ombathwa bentazana nanyana bomma ezandleni zabo, ziyahlukana zoke iimbhengela.

Amanambasikhambe manyathelo ambathwa bomma nanyana bentazana nabavunule isikhethu, ngokwelimi lendleleni siwabiza ngobanyana mateksana, ngiwo amanambasikhambe.

Amancina namkha amacici ngewokufaka eendlebeni. Uyathumbusa bese uyawafaka bonyana ukghabise ubuso bakho nanyana ukghabise

Ibherede ithwalwa ehloko. Ibherede yingwani yabomma ethwalwa ehloko, bentazana bangayithwala nanyana kubomma bangayithwala.

Idzila nanyana izungu yivunulo embathwa bomma nanyana ziinlukazi ungayimbatha entanyeni. Yivunulo esabugolide, ungayimbatha entayeni nanyana emilenzeni lokha nawuvunule iinrholwani ungumma, ngaphezulu ufanele ukufake idzila.

Amatjhege bosotjherere basegwabo, ngiwo amatjhege.

Iyerhana yivunulo embathwa bentazana, ngitjho ama-fourteen balimbatha lokha nabagida erhodlweni.

Izenjana eberegiswa bomma lokha bagida, bagida u-one, izenjana.

Ingwani yembathwa bobaba nanyana imbathwa mumuntu oyokuthatha imbathwa ehloko.

Ikghororo yivunulo yesikhethu seyiyoke iphelele, ungasabiza okhunye sekukoke. Ngibala iinrholwani zenyaweni, zedinini, sentanyeni, ngibala iimphephethu, iphephethu, isithimba siphelele ngobunjalo baso, yoke ivunulo yesiNdebele, kungaba ngeyomntazana, nasele siyibiza iyoke sithi yikghororo.

Umlingakobe mncamo nanyana yivunulo embathwa bomma lokha bagida igwabo. Bathwala imilingakobe ehloko bese-ke umlingakobe nanyana nanyana unamahlangothi amabili, amade, ehlela enzasi.

Inyoka ngesinye sezipho esiba naso lokha umntazana enda. Kumncamo ophothelweko, omude, neenhloko zawo uphothelwe indingilizi, wakheke njengetayi yentanyeni kodwana mude, umbathwa njengayo itayi yentanyeni.

Inyoka imbathwa ngunomyezana lokha nagade ayezanele umntazana azokwenda, bathi bangafika ekhabo lomntanaza, amnothisele yona ayimbathe.